Into engasiza ukuthi kuthunyelwe odokotela nonesi abazokhuluma ulimi lalabantu abahlala lapho, abazokwazi ukuthi babachazele kabanzi ngokuthi uma uyithatha le mishanguzi lo yokuvikela noma asithini yokuvimbela inzalo angeke ize ibambe inzalo yakho. Mebangakwazi futhi ukuthi bathole abantu asebanazo iy'ngane abake bayisebenzisa le mithi before ukuthi babe i-testimony yokuthi, ngangiyisebenzisa kodwa iy'ngane senginazo. Nokuthi babatshele ukuthi asenzeli ukuthi sivimbe inzalo but senzela ukuthi sikwazi ukuthi ku-plan-we ukuthi umuntu angabi ney'ngane ey'ningi.

Imiphakathi ingabakhuthaza ngokuthi bakwazi ukuthi bachazele abanye ukuthi akusilona ihlazo ukuthi umuntu afune ukuthi avimbele inzalo. Umuntu usuke ey'siza yena ngoba usuke esibona isimo akusona ukuthi akadinge ngane noma akay'dingi ezinye iy'ngane. Ngoba mhlampe angeke ezekwazi ukuthi azeseke zonke, azigade, azifundise azithengele nokudla. Nokuthi babagqugquzele ukuthi umuntu uyindoda ngokukwazi ukuthi imithwalo yakhe le asuke eyilethe emhlabeni uyi-manage-a kanjani.

Mengase kuthiwa ngidizayina indlela entsha yokungena ngesihlalo, ngingayenza kube indlela yokuthi umuntu lo osuke ekhubazekile ehleli esihlalweni ekwazi ukuthi engene engalutholanga usizo labanye abantu. Shuthi kungamele kube yinto e-automatic ukuthi ekwazi ukuthi angene ephushe ibhathini bese iyanyuka njenge-lift. Kungadingeki ukuthi uze uphushwe omunye umuntu, khona bazokwazi nabo ukuthi bathole i-independence yabo. Nokuthi ibe ngasendaweni la ekungagcwali khona abantu kakhulu kuze indawo ingavimbeki, bahlezi banalo lelo thuba lokuthi badlule. Nokuthi kube indawo eflethi, khona kuzokwazi ukuthi isihlalo sizokwazi ukuthi sihambe kahle.

Uma ufuna ukukhipha ubuthi emzimbeni, ungakwazi ukuthi usebenzise i-charcoal. I-charcoal-i, khona uphawuda otholakalayo nasemakhemisi noma mewukuthi kuyaphuthuma, ngicabanga ukuthi ungakwazi ukuthatha u-charcoal, lo okusuke kwenziwa ngawo ibhrayi. Bese uyawenza ube imvuthu, ufake amanzi amancane bese uyaphuzisa loyo muntu onobuthi emzimbeni. Abanye basebenzisa ubisi. U-charcoal-i kuthiwa kukhona ama-enzymes a-activated khona akwaziyo ukuthi awumunce ubuthi emzimbeni womuntu. Ubisi lona, ngazi ukuthi kuthiwa ubisi liyawuhlamba isisu, uzokwazi ukuthi lihlambe isisu khona uzokwazi ukuthi ukhishwe isisu bese ubuthi uyaphuma emzimbeni.

Ngingamkhuthaza ngakho kokubili. Okokuqala ngingaqale ngimkhuthaze ngokuthi akahambe eyohlola esibhedlela, hlampe kukhona amaphilisi abangakwazi ukuthi bamnike wona azokwazi ukuthi amsize ngoba esibhedlela kunodokotela abafundile futhi abazaziyo izifo ey'ningi. Manje ungathola ukuthi izona lezo zifo. Ngingaphinde futhi ngimkhuthaze ngokuthi akaye ukuyothwasa mekuwukuthi yinto akholelwa kuyona naye ngoba nabo laba abathwasayo, abathwasisayo nabo khona imfundo abanayo abayaziyo ngabantu abadala ukuthi basebenza kanjani. Nokuthi-ke uma ekwenza kokubili alikho icala, akusho ukuthi meyenze lokhu akasakwazi ukwenza lokhu okunye.

Uhulumeni engaqala ukubakhuthaza ngokuthi, odokotela abafani nabanye abasebenzi. Uma uzoba udokotela uthatha into ebizwa ngokuthi i-oath. Leyo oath leyo iyona esuke eshoyo ukuthi ngiyazinikela njengodokotela ekusizeni abantu. Nokunye futhi uhulumeni angakwenza ukuthi laba abasebenzela, abakhaya babanike imali ethe xaxa. Aphinde akhe iy'ndawo eziphephile abazohlala kuzona nabazoba-comfortable kuzona. Aphinde futhi abanike, ne-transport abazokwazi ukuthi bayisebenzise ngoba kube i-distance ende, aphinde futhi aqikelele ukuthi amathuluzi okusebenza akhona futhi a-enough bangaxakeki mase kumele benze umsebenzi.

Ngokwazi kwami ngazi ukuthi iy'bhedlela zahulumeni ziyagcwala, zibuye zingabi nayo imithi. Iy'bhedlela lezi ezizimele azigcwali ngaleyo ndlela. Isevisi oyithola khona eyezinga elikhulu ngoba basuke sebakunakela ukuthi ubakhokhele imali yakho futhi abanazo inhliziyo ezincane. Kodwa iy'bhedlela zahulumeni ngiy'thandela ukuthi odokotela nonesi bakhona basebenza ngabantu abaningi kakhulu, okwenza ukuthi babene-experience eningi, nezifo ey'ningi bayazazi. Ungase usheshe ukwazi ukuthi usizakale ngesifo ngaleyo ndlela.